E, dihlahiswa tse tjena ke di tshehetsa haholo hobane bana ba fumana tlhahisoleseding ba ntse ba le dithutong tse tlase. E fana ka menyetla bakeng sa ho ruta bana ka tsela e fapaneng ya ho etsa tjhelete tlasa temo.

Mona naheng ya rona re wetswe ke kgodumodumo ena ya bolwetsi ba kankere eo e hlaselang ditho tsa rona tsa mmele. Re na le di kankere tse fapaneng tsa ho feta lekgolo tseo re di tsebang, mme tseo tse atisang ho ho pheella ho qeta setjhaba sena sa rona. Jwalo ka kankere ya masapo, kankere ya popelo, kankere ya ditho tsa bonna, kankere ya molomo, eo yona e atisang ho tshwara batho ba bomme. Kankere ya matshwafo, kankere ya boko. kankere ena e e theoha lebitso ho ya ka ditho tsa rona tsa mmele, moo e tla beng e le hona teng.

Bohle re a tseba hore naha e se jele setsi. Dintho se di tura. Dijo kaofela, motlakase e se e le thekong e phahameng haholo. Ka hoo, re le batswadi re sokola haholo moo o tlamehileng re fe bana phepo e nepahetseng hobane ha re tshwane ka matla. Jwale nna nka kgothaletsa batswadi bohle ho etsa matsete temong, ho kgothaletsa le mokgwa wa ho lema. Ho etsa temo ya moshwelella. Ho fokotsa tshila le tshenyo ya dijo le ho ntlafatsa menyetla ya moruo le polokeho ya dijo. Hore re kopanye matsoho kaofela, nthwena e atlehe, re ka sebetsa ka tlala. Le bofuma bo ka fela ha re sebetsa mmoho bakeng sa temo le ho nyolla ha meruo ya rona.

Ho hlokahala ha ditlhare le meriana, dipetlele le di-clini-ing tsa metseng ya mahaeng haholo ho bakwa ke tshitiso ya tsa ditjhelete, mekwallo ya dipolotiki, maratlhantlha kapa mafelo moo ho tla tliswang meriana teng. Ke nahana hape le ho sa fane ka ka nako ya ntshetsopele ya disebediswa tsa mmuso.

Kokwana ena ya COVID-19 e ile ya tla ka sekgahla se tshabehang naheng ya rona moo batho ba ileng ba tshoha haholo ha ba nahana ka tshwaetso ya teng. Ba nahana fela hore ha se o tshwaetsehile, o na le kokwana ena, o qeta nako o le mong. O kwalletswe moo o tlabe o kwalletswe teng. Ho tshajuwa hore mebila le dishopo di kwetswe, tsohle kaofela di kwetswe. Ha hona phehello kapa nka reng? Supply, supply e lekaneng setjhabeng.

Tabeng ena ya baahi ba mahaeng ho ya ditoropong ba ilo nka meriana yona nkare e bakwa ke mmuso wa rona. Ke beha molato hodima mmuso wa rona, ka hobane mmuso wa rona ke ona o sa etseng dintho hantle. Hore ba fumantshwe ba fumantshwe di tabatabelo tsa batho. Tse ding tsa dintho ke phehello ya thepa, batho ba fellwa ke thepa le hore ha ha ba fumane thepa ka nako. Thepa ha e fihle ka nako. Ditaba tsa taolo. Taba tsa tlhoko e hodimo le tsona di ka etsa hore di meriana le ditabatabelo tse ding tsa batho di se ke tsa finyellwa ka nako.

Bakeng sa ho pepesa boemo ba HIV ba motho e mong ke ntho e seng monate. E fosahetseng haholo, hobane batho ba bang ha ba so be seemong sa hore ba ka itlhalosa ka seemo seo sa bona. Metswalle, nna ke le tsebisa hore ho molemo hore o nke teko, o tsebe hore o eme kae ka seemo sena le hore o tsebe hore o nwa dipidisi tsa hao jwang, o sebedisana le tsona jwang, hobane tse tsa meriana ya setso, tsona tjhe. di ka se alafe ka tsela eo dipidisi tsa sekgoweng tsa di-clinic-ing di ka thusang ka teng.

Kgethollo ya batho ba sa itekanelang yona e ntse e le teng haholo ka hara dipoleke tseo tsa tshebeletso. Ba kgetholla batho haholo hobane ba hloka le tshehetso. Ba bang ba ba sheba ka boikutlo bo bo bobe jwalo jwalo. Uhm, ho nahanela bophelo bo botle ba kelello ba ka ithusa ka ho kenya letsoho diketsahalong tsa lehae le ho boela diphihlello le ho arolelana diphihlello tsa bona hore ba kgone ho thusana le ho rutana, jwalo jwalo. Ho ikopanya le dihlopha tsa tshehetso le ho ithaopa ka bokgoni ba bona.

Dipidisi tsena tse nowang ke batho ba basadi ho thibela pelei. Ho ya ka pono ya ka nna ke bona di sa loka hohang ka hobane ditlamorao tsa teng ha di re tshware ka ho lekana ka ha le mmele ya rona e sa tshwane hape e sa lekane. O ka thola ka nako tse ding motho a tswa madi a mangata haholo, a sa tlwaelehang. Uhm, le matswele a ba bonolo. O utlwe o tshwerwe ke hlooho e opang ha bohloko. O utlwe eka o ferekane, ha o ikutlwe hantle ekare o ka hlatsa wa nyokgoloha hona teng mo. Le phetoho ya maikutlo e ba teng. Hape e fokotsa le takatso ya hore o ka lakatsa motho wa monna, e qetelle hape e etsa le maqeba a madi mmeleng wa motho.

Ke bona e le taba e ntle ya hore batsofe ba se patadiswe dipetleleng tsa poraevete. Ho ya ka tjhelete eo ya mmuso eo ba e fumanang e nyane haholo hore e ka lekana di .

Dipidisi tsa tshohanyetso tsa ho thibela pelei tsona di lokile. Haebe motho wa mosadi a sa batle ho ba le ngwana, di lokile. Hee Back ka mo sebeletsa.